Metshameko e mentsi ya seileketeroniki e ya e kgatlhisa. E tlosa bodutu e lebisana le maikutlo a se monate.

Ee, go nna teng ga metshameko mo selelathekeng go dirile gore metshameko ya nama e sa tlhole e le ba, e mentsi. Itumelelwa, mongwe le mongwe o rata go itshamekela metshameko e e leng mo selelathekeng sa gagwe.

Motshameko o ke itumelelang one mo selelathekeng ke wa go lekanyetsa dilo. Go nna le bareki ba batlang ba reka, wena o ba lekanyetsa dilo, o ba rekisetsa ka fa o dira madi. O ya o aga tulo, or-e o ya o aga lebenkele.

Metshameko ya ileketeroniki, go na le motshameko wa dipapadi, go na le metshameko e le mentsi e e leng gore batho ba ya ba itumelela yone, e e leng gore e teng le ka nama, fela o kgona go e tshamekela le mo motshamekong ya ileketeroniki.

Se ke se ratang thata ka metshameko ya ileketeroniki ke gore o e tshameka ka nako ya gago. Se ke sa se rateng ke gore go-go nne le dipapatso tse dintsi mo motshamekong e go.

Go tlhokagala di-data gore motho a kgone go tshameka motshameko mo inthaneteng. Motshameko o ke o itseng o tumile thata ke wa Candy Crush.

Motshameko wa mo inthaneteng, fa o ya o o tshameka thata, o ka go senyetsa madi, ka gonne gantsi metshameko ya mo inthaneteng e tshamekiwa ka di-data. Ka fao, di-data di batla go rekwa ka madi. Motshameko o ke dumelelang thata mo inthaneteng ke wa go lekanyetsa dilo, mme ke o tshameka ka gonne ga o batle di-data gore ke o tshameka.

Ka gonne badiri ba metshameko eo ba ya ba dira madi ka di-data tse o yang o tshameka ka tsone metshameko eo, mme fa o se na di-data ga gona gore o ka kgona go tshameka motshameko oo, ka gonne metshameko ya mo inthaneteng ya, e tlhoka di-data.

Ka gonne di-data tsa bosigo ga di batle madi a le kalo, mme gantsi network-e e bereka thata bosigo. Fa mongwe a sa batle go ka reka data ya tlhwatlhwa ya ko godimo mme a rata go tshameka metshameko, ga se gantsi go kgonega. Fa o rata go tshameka motshameko wa inthanete, o tshwanetse o be e le gore o ikemiseditse go reka data ya tlhwatlhwa ya ko godimo.

Metshameko ya inthanete e ne, e ne e se teng bogologolo, ka gonne gone go se na di-inthanete mo nakong ya go mananeo. Motshameko wa inthanete o ya, o thusa batho thata go ba, tlosa bodutu le kgatelelo ya monagano. E raya gore, di dira gore batho ba sa ya ba nagana thata.

Batho ba bantsi ba feleletsa ba gokagilwe ko motshamekong ya inthanete, mme ba sa tlhole ba kgona go laola maikutlo a bona, mme ba dirisa le madi botlhaswa ka gonne ba gokegilwe, ga ba sa kgona go itaola le go-go ikgalema ka metshameko ya internet-e.

Gantsi, batho magae ba palelwa ke go tshameka metshameko ya internet-e ka gonne ke ka lebaka la network-e. Network-e tse dintsi ga di dire sentle ko magaeng. Metshameko e e leng gore re kgona go e tshameka kwa magaeng ke e e leng gore ga e tlhoke di-data, ga e tlhoke network-e.

Fa nka nna le tšhono ya go bopa motshameko wa inthanete, ga ise ke nagane gore nka bopa o feng. Fela, ke nagana gore se se ka fetolwang ka metshameko ya inthanete ke dipapatso tse dintsi tse di leng mo go tsone.

Ke nagana gore metshameko yotlhe e na le ditlamorago tsa yone. Se ke naganang gore sa ka dirwa ke go ruta batho ka go laola maikutlo a bona fa ba ya ba tshameka motshamekong wa inthanete kapa wa nama, ka gonne fa batho ba palelwa ke go laola maikutlo a bona, ditlamorago tsa motshameko e ba tse di sa kgatlhiseng.

Ba ka tlhokomela tsa boitekanelo ka go ipha nako ya go tshameka motshameko, ba laole le maikutlo a bona, ba nne le nako ya go ikatisa, ba sa nna nako tse telele mo-mo inthaneteng. Ba tshameka metshameko eo e feleletsang e dira gore tsa boitekanelo ya bone di be boima.

Gantsi e ruta bana go dirisana mmogo, ka gonne gantsi ba e tshameka e le setlhopha, ebile e ba ruta le go katisa mmele ya bona.